Kungamele ikhansela lendawo lizame ukukhuluma namakhomiti kutholwe izimpendulo noma kukhishwe abantu behambe bebuza abantu abadala ukuthi bona yiziphi izindlela abay'bona zi-right zokunciphisa isizungu kubona njengoba sebekhulile ngeminyaka.

Uma kuqhathaniswa nezindawo zasemadolobheni, ezasemakhaya zisele emumva kakhulu ngentuthuko. Kungamele ukuthi ugavamenti kube khona imizamo ayithathayo noma izinyathelo mayelana nokuthuthwa.

Okubi ukuthi amanani ezinto angakhuphuka kakhulu kunakuqala, singabona enyuka kakhulu amanani and okubi abanye bangagcina sebelahlekelwa imisebenzi yabo ngenxa yamanani asuke aphezulu kakhulu ngaleso sikhathi leso.

Uma ubuhlela ukuthunyelwa kwamanye amazwe ngololiwe ungasiqiniseka kanjani isikhathi esingcono kakhulu sokuthutha nezindleko eziphansi? Angiboni ukuthi kungaba khona isikhathi esingcono sokuthutha ngezindleko eziphansi, cause siyazi ukuthi amazwe amakude, amazwe aqhele kakhulu kunalelo lethu. Okusho ukuthi uma uzoya ngaphandle, izindleko ngeke zehle kunalokho zizokhuphuka kakhulu. So, angiboni ukuthi kungaba khona indlela.

Ukwenza isiqiniseko sokuthi njengoba izimangalo zemithwalo, ngingenza isiqiniseko sokuthi ayikho into ezoduka noma ezolahleka noma ezogcina isintshontshiwe ekugcineni. Yonke into ngingenza isiqiniseko sokuthi ihamba ngendlela okumele ihambe ngayo.

Inkampani yakho yokuzothutha icabanga ukuhwebela kwesinye isifunda esinama-toll aphezulu. Amaloli athwala iy'mpahla. Iziphi izici ezingaba nomthelela esinqumweni sakho sokuqhubekela phambili nokwandisa ngaphandle kwezindleko ezengeziwe?

Izithuthi zomphakathi zingahlolwa kanjani ukuze kuqinisekise ukuthi ziyahlangabezana nezidingo kanye nokulindelwe yizaguga ezindaweni zasemakhaya? Kungamele kuqale kukhulunywe nazo izagugu kulezo kuleyo ndawo yasemakhaya. Bethole lonke ulwazi abaludingayo ukuze yonke into yabo izohamba.

Kubaluleke kangakanani ukulinganisa isikhathi sokuthatha kanye nezindleko lapho ukhetha impahla kaloliwe izimpahla zokuthutha? Ngokubona kwami kubaluleke kakhulu uma bekumele ngikhethe impahla kaloliwe zokuthutha.

Wakhomba usizo lwamakhasimende olunikezwe abashayeli bamabhizinisi nabanye abasebenzi. Okwamanje anginawo umbono engingawukhipha mayelana nalesi sigaba lesi engibuzwa sona.

Kukala kanjani ukunethezeka nokuhlanzeka kukonke kwamabhizinisi owasebenzisayo? Linganisa kusukela ku-one kuya ku-ten, futhi kuchazwe ukuthi kungani. Ngokwami ngingalingisela ku-three, isizathu ukuthi ngikhethe inamba eyisithathu, ingoba leli bhizinisi alihambisananga nemigomo mina engihambiselana nayo noma imithetho engiyilandelayo.

Ngizizwe ngikhululekile, uma ngigibele ibhasi. Kungaba ngiligibele ebusuku noma ngiligibele emini. Kumina kuyazifanela angisoze ngakhululeka uma ngigibele ibhasi cause ibhasi liba nezingozi kalula and akuvamisile ukuthi uma kuzoba khona ingozi yamabhasi kube khona iningi labantu abasindayo, iningi labantu bayashona.

Yikuphi ukubambisana okungase kube khona noma ukusebenzisana okungase kweseke ezokuthutha zomphakathi ezindaweni zasemakhaya.

Izithuthi zomphakathi zingashintshwa kanjani ukuze zibhekane nezimo eziphuthumayo noma izinhlekelele zemvelo ezindaweni zasemakhaya.

Gibela ibhasi ngaqala ngineminyaka eyishumi nane and ngokubona kwami alukho ushintsho olutheni olusenzekile ngokuhamba kwesikhathi.

Buphi ubuchwepheshe njengezinhlelo zokusebenzisa zokulandela ngesikhathi sangempela okungathuthukisa ulwazi lwakho lokuhamba ngebhasi?